Kungithinte khulu ngombana besele ngijwayele ukobanyana ngiyakghona ukonga ngemali le engithenga ngayo ithikithi lebhesi.

Ngicabanga bonyana ayehliswa ngombana kunezinye iindingo ezidingakalako makhamphani weembhesi, alo-ke imali le esithenga ngayo amathikithi iyasiza, ikghona ukupetjha la ipetjha khona.

Ukukhutjhulwa kweentengo kwentengo yebhesi kubalimaze khulu abakhweli ngombana kwanje sekumele baberegise imali edlula le egade bayiberegisa ngekuthomeni.

Bengingathanda ukobanyana ku-inthavuyiwe abakhweli bezwe bonyana bona bathanda ukobanyana intengo yebhesi ikhwele, intengo yamathikithi ikhwele ngemali engangani begodu bazokukghona ukuwathenga amathikithi la nasele akhwelile na.

Ngicabanga kobanyana kufuze kuqalwe bonyana iindingo zabakhweli zingangani begodu abakhweli bazokukghona ukobanyana bawathenge amanye amathikithi na, nasele bawakhwezile.

Ngicabanga ukubonyana urhulumende fanele angenelele, akhulumise isitjhaba, akhulumise abaphathi beenkhamphani ukobanyana isitjhaba sayo angekhe sakghona ukuthi sibhadele imali le esele ikhweziwe.

Iye, ngicabanga njalo ngombana lokho kuzobongela imali le abayiberegisako ukobanyana bathele iimbaseli zeenkoloyi zabo.

Ngicabanga kobanyana kwesinye isikhathi iinkhamphani zikhuphula intengo yamathikithi ngombana basuke baqale ubujamo lobo ebaqalene nabo.

Ngibona ukobanyana kwesinye isikhathi ababacabangeli laba abantu ngombana bona basuke bakhuphule iintengo zamathikithi, kuya ngendlela bona abafuna ngakho.

Iye, mina ngibona ikhambisana nawo umnotho umphakathi okibo.

Iye, ngibona kumbono omuhle ngombana kumele sikhumbule ukuthi laba abantu abarhola ipentjheni, abanayo imali abayitholako qobe nyanga begodu abasebenzi.

Kumele boke laba abogogo abarholako imali yomndende kube ngibo abaphungulelwe iintengo ebhesini.

Awa, angicabangi ukobanyana kufuze baqalwe bonyana bahlala kiziphi iindawo qanzi.

Abakhweli abarhola umndende kungabasiza ngokobana, ukwehlisa intengo yokukhwela kuzobongela imali ebekumele bayibhadele lokha nabakhwela ibhesi, bangakghona ukobanyana bathenge ezinye izinto abazitlhogako ekhaya.

Ngicabanga bonyana kungaba kuhle nabangafumana isaphulelo samaphesente amathathu.

Angicabangi bonyana zibatjheja ngokwaneleko abakhweli bazo ngombana eendaweni zemakhaya ufumana kuneembhesi ezinengi ezimotjhekileko begodu ufumana ufumana sele kuneemveke namkha amalanga iimbhesi zingakwazi ukukhamba begodu abazilungisi.

Awa, iimbhesi azikhambi ngefanelo kizo zoke iindawo ezinabakhweli.

Awa, esikhathini esinengi iimbhesi azibafikisi ngesikhathi abakhweli bazo ngombana ufumaniseka bonyana iimbhesi azisisehlelweni elihle, ufumana bonyana zimotjhekile lapho okhunye begodu zifika lada.

Iye, abatjhayeli beembhesi bona baphatha kuhle abakhweli babo.

Iye, iimbhesi ezithutha abakhweli ukusuka emalokitjhini ukuya emadorobheni zona zisebenza ngefanelo begodu zanele.

Iye, mina ngibona kusebenza ukobanyana iimbhesi zibe nomzila wazo zodwa eendaweni zasemadorobheni ngombana lokho kutjho bonyana angekhe zabambeka ku-traffic begodu ngombana zikhweze nabasebenzi, abasebenzi bazokufika ngeenkhathi emisebenzini yabo.

Iimbhesi kumele zibe neendlela zayo nendlela yazo lapho zikhamba khona zizodwa ngombana zikhweza abakhweli begodu abakhweli labo basebenzi abekufanele bafike ngesikhathi emsebenzini.

Awa, ayibi nayo imigodigodi.

Kuqakathekile bonyana indlela ekhamba iimbhesi ifakwe isikontiri ngombana isikontiri izokwenza bonyana iimbhesi zikwazi ukukhamba kuhle endleleni endleleni elungileko, enganayo nemigodi.

Ngicabanga bonyana yi-sixty kilometres.

Amagadango amagadango Ofuna athathwe mtjhayeli kukobanyana aqolise kubakhweli bebhesi begodu abathembise bonyana ngelanga elilandelako uzokufika ngesikhathi.

Siphatheke kuhle masikhamba ngamateksi.

Abatjhayeli bamateksi batjhayela kuhle kodwana ingasi boke, bakhona laba abatjhayela ngebelo eliphezulu begodu bakhona nalaba abatjhayela ngebelo elifaneleko endleleni, kuya ngokuthi umtjhayeli loyo ozabe atjhayela iteksi ngelangelo mtjhayeli onjani.

Awa, masikhwela iteksi asiminyani khulu.

Iye, akulungele ukuba sendleleni.

Awa, abasitjhayeli barhamulile bona.

Ngiyakghabhudlheka ngombana kubalulekile ukobanyana woke umtjhayeli endleleni alandele imithetho yendlela, ukuze nathi bakhweli sikwazi ukuthi siphephe, ungatholi sele sigcina sibandakanyeka engozini.

Ngicabanga ukobanyana kungaba kumbi khulu ngombana abosomatekisi abanye abakwazi kobanyana benze imali enengi, engagcina ibasiza kobanyana babhadele umthelo.

Ngazi u-Wors kanye noMafutha.

Angicabangi kobanyana kulungile ngombana lokho kutjho kobanyana abantu abanengi abasazowakhwela amatekisi bazokulanda lezi iinthuthi ezineentengo eziphasi.

Lokho kungaba kuhle khulu ngombana kutjho kobanyana abantu abakhwele iinteksi bazokukghona ukufika ngesikhathi nabo emisebenzini begodu nabosomatekisi bazakatjhayela kuhle endleleni.

Kobanyana ibhesi ikhahlumezana kabuhlungu, begodu kunetjhada elinengi ngebhesini.

Into embi kokobana uzokukghanywa lithuli, lokha ibhesi nayikhamba endleleni enganaskontiri, begodi ikhahlumezana kabuhlungu.

Kusiza ngokobanyana iimbhesi angekhe zajama ku-Traffic, begodu angekhe zaladelisa abantu, ngombana mdele sikhumbule kobanyana ibhesi ikhweza abantu abanengi, abaya emisebenzini ehlukahlukeneko.

Ungakhuluma nomtjhayeli webhesi umbawe, bonyana nangabe kukhona la, angajama khona, ajame ukwazi ukuzikhulula.

Unobangela wokobana kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi, kungombana abantu abakhwela ibhesi sebabanengi khulu. Ye-ke kufuneka enye imali kobana mhlambe bakghone ukuthenga iimbhesi ezinye.

Kungombana iinkoloyi zomphakathi zijama eendaweni ezinengi, zikhweza abantu, begodu umuntu akahlali kuhle akhululeke. Esinye isizathu kukobana zigcwala khulu, umuntu akakghoni nokuthola umoya.

Iwathinta khulu, ngombana kesinye isikhathi sigcina sele singakayi lasifuna ukuya khona, ngombana iimbaseli zibiza khulu, begodu imali yakhona isuke ibe yinengi khulu.

Bathinteka kumbi khulu, ngombana lokho kutjho kobanyana kufanele bathome ngobutjha, bahlele indlela abasebenzisa ngayo imali yabo, ukuze bazokwazi ukuthenga iimbaseli.

Mina ngibona bonyana akukalungi, ngombana kesinye isikhathi urhulumende umane nje akhuphule iimbaseli ngendlela afuna ngakho, akhohlwe kobanyana lokho kuzokuthinta thina soke abatjhayeli beenthuthi begodu nathi abakhweli.

Awa, angicabangi kobanyana ikhona, ngombana intengo le, oyibhadelako lokha nawusebenzisa iinkolo ezizijameleko isuka iba phezulu khulu kunale oyibhadelako, nawukhwela iinthuthi zomphakathi.

Ukuba nekoloyi kuthinta isabelo mali somuntu ngendlela engakalungi, ngombana kesinye isikhathi ikoloyi isuke imotjheke ungakatjheji, bese kutjho kobanyana lokho kufanele ukhiphe imali yakho mhlambe ebegade uyibekile uthu uzokwenza ezinye izinto ngayo, ulungise ikoloyi yakho.

Abantu bangayonga ngokuthi, bangathathi amakhambo abangakawahleli, begodu bangasebenzisi ikoloyi kunganasidingo, nangabe umuntu uyakghona kukobanyana akhambe ngeenyawo ukuya endaweni ethize, akakhambe ngeenyawo, kunokuthi asebenzise ikoloyi yakhe.

Iyithinta kumbi khulu, ngombana kutjho kobanyana iinthuthi lezi ezithutha ukudla, zigcina nazo sele zifuna iimbaseli ezinengi, ukobanyana zikwazi ukufikisa ukudla eendaweni ezifaneleko.

Awa angicabangi kobanyana kulungile, ngicabanga bonyana kumele basebenzise iinthuthi zomphakathi, ukuze bakwazi ukusekela abomnakwethu, nabomalume bethu abatjhayela iinthuthi zomphakathi.

Iye abantu singakhuthaza kobanyana bakhwele imilelenjana esikhundleni sokuthi batjhayele iinkoloyi zabo, ngombana lokho kuzobasiza kobanyana bonge iimbaseli.

Mina ngokuya ngami ngibona iinkoloyi zegezi zincono, kuneenkoloyi zeembaseli, ngombana iimbaseli sezibiza khulu amalanga la.

Ibathinta ngenye indlela erarako, ngombana kesinye iskhathi ufumaniseka bonyana bakateleleka ukuthi bakhweze amateksi wabo, bese kugcina sele kuthinta nabakhweli.

Kungaba kumbi khulu lokho, ngombana abantu abanengi basebenzisa zona iinkoloyi, ukuthi bakwazi ukufika lapho basebenza khona.

Ngokuya kwami, angiboni ukuthi kunala ihluke khona, koke iyafana.

Izithinta ngokuthi, abantu kanengi abasemakhaya abanayo imali okufana nabantu abesemadorobheni. Lokho kutjho kobanyana bazokugcina sele batlhaga bangakghoni nokuthi bathenge iimbaseli.

Abotitjhere bangaqinisekisa kobana babanamahlelo abawahlelako for abantwana besikolo, mhlambe kanye or kabili enyangeni babafundise ngakho lokhu ukuwonga

Kungithinta khulu ngombana lokho kutjho kobanyana fanele ngihlale nginemali eyaneleko ukuze nakungenzeka amathikithi atjhugulule iintengo zakhona ngikwazi ukulithenga.

Ngicabanga kobanyana ingehliswa ngombana lokho kuzokhombisa ukuthi bayasikhathalela nathi njengabakhweli.

Kubalimaza khulu ngombana mele sikhumbule ukuthi abantu abasebenza emakhwitjhini abarholi imali eyaneleko. Yeke kutjho kobanyana lokho bazokutjhodisa izinto zangekhaya bese bagcwaliselele imali bathenge amathikithi webhesi.

Ngeyokuthi bakhulume nabakhweli bakghone ukwazi kobanyana abakhweli ngiyiphi imali abangabanayo. Egcwaliselela imali abathenga ngayo amathikithi ngaphambi kokobanyana bakhuphule imali yokuthenga amathikithi.

Kufuze baqale kobanyana abakhweli beembhesi basebenza kuphi begodu baqale nokuthi bangabanayo imali yokobanyana bathenge amathikithi weembhesi nasele akhwelile na.

Iye, kumele kumele angenelele ngombana kumele akhumbule kobanyana abantu babalekele ukukhwela iteksi baya ebhesini ngombana ibhesi kungiyo eneentengo eziphasi begodu abangakghona ukuthenga amathikithi wayo.

Angicabangi kobanyana kungabadosa ngombana kumele sikhumbule kobanyana iinthuthi zomphakathi zibiza khulu kuneembhesi.

Mina ngokubona kwami ngicabanga kobanyana zikhutjhulwa ngombanyana bujamo baqalene nabo bokukhwela kweembeseli.

Mina ngokubona kwami ngicabanga kobanyana abacatjangelwa ngombana nangathana begade bacatjangelwa angicabangi kobanyana bebangakhweza bebangakhweza iimbhesi kangaka.

Iye, ngibona ikhambisana nazo ngombana zona azibizi njengalezi ezikhamba amabanga amafitjhani.

Iye mina ngibona kobanyana baphungulelwe ngombana kumele sikhumbule ukuthi abantu abarhola ipentjhini bathembele kiyo kwaphela abasasebenzi ayikho imali ebathembele kiyo ngaphandle kwayo ipentjheni.

Kumele kusebenzise kumele kusebenzise indlela yokuthi abogogo beze nabomazisi babo lokha nabakhwela ibhesi.

Iye bangaqala kobanyana bahlala kiziphi iindawo baqala nokuthi bahlala kuhle lapho na namkha awa.

Kungabasiza ngokobanyana imali le bazobaphungulela yona bangakghona ukuthi bathenge okhunye ngekhaya mhlambe bagcwaliselele bathenge ipuphu namkha bathenge isitjhebo.

Kungabakuhle nabangaphulela isephululo esimaphesente alitjhumi ukuya kwamatjhumi nahlanu.

Iye zibatjheja ngokwaneleko ngombana zihlala ziqinisekisa kobanyana iimbhesi lezi ezikhwela bakhweli zisezingeni elelungileko kobanyana zingakhweza abantu.

Awa azikhambi ngefanelo ngombana kwesinye iskhathi zifika ngemva kwesikhathi ziyaladelwa.

Awa azibafikisi azibafikisi ngesikhathi kwamanye amalanga ngombana iindlela zemakhaya azisizihle zinemigodi. Yeke umtjhayeli webhesi uyakateleleka kobanyana atjhayele ngezinga elifaneleko ukuze akwazi ukukhamba kuhle la emgodini angazokukhahlumeza abantu.

Iye bona babaphatha kuhle.

Iye ngingatjho kobanyana zanele begodu zisebenza kuhle ngombana abakhweli bayakwazi ukuthi bafike emisebenzini begodu bafike ngesikhathi.

Iye kuyasiza ngombana lokho kutjho kobanyana iimbhesi angekhe zajama kuma-traffic begodu lokho kuzokuqinisekisa kobanyana iimbhesi zifikisa abatjhayeli bazo abakhweli bazo emsebenzini ngesikhathi.

Ngombana iimbhesi zikhweza abantu abantu abanengi abaye emsebenzini ehlukahlukeneko yeke kuqakathekile kobanyana abasebenzi bafike emsebenzini ngesikhathi.

Awa ayibinayo ngombana ibhesi ilayitjha abantu kwaphela yeke iinthraga zilayitjha imithwalo begodu imithwalo yakhona ibudisi.

Kuqakathekile kobanyana kufakwe isikontiri lokho kuzokuqinisekisa kobanyana ibhesi ikhamba kuhle begodu ikhamba endleleni elungileko ayikhambi ikhahlumeza abakhweli ufumaniseka bafika emisebenzini yabo badiniwe.